Re ka qala ka ho etsa kopano. Ra bua jwalo ka le, re le setjhaba ka moo re ka zamang ho kopanya di-two ranta kapa di-five ranta. Ho batla ma-patroller re kgone ho ba patala, re kgone ho bolokeha.

Ke ka ya diofising tse kgolo tsa bona. Ka fihla ho kopa ho bua le manejara wa bona. Ka mo kopa hore, jwalo ka ha pula e na, re sa kgone ho tswela pele ka leeto la rona. Ne ke kopa refund-e kapa ke kopa hore ba tjhifte date ya rona.

Nka kgothaletsa batho hore ba tsamaye ka difofane, hobane se ka pele ebile tjhelete ya teng e na le ho ya ko tlase ho feta ya dibese.

Ke bona seo se bakwa ke hore mang le mang ka matsatsi a phomolo o batla ho ya holiday kapa o batla ho ya hae. la hae a tsamaye a lo phomotsa hlooho ebe o bona ba malapa a bo bona bao a ba qetetseng kgale. Seo se baka hobane le dikotsi tse ngata mebileng hobane kaofela ha rona re batla ho phethisa taba ya ho tsamaya ho bona malapa a .

Ha ke bone ba di nkella hloohong ditletlebo tsa setjhaba, hobane le ka metlha re dula re ntse re complain-a ka bona bo radikoloi.

Sena se ka thibelwa ka hore bo ra-ambulance le bo-ambulance, ha ba ka tla ka nako. Ba nna ba tlohella ho re bolela hore di-ambulance di ya shota di-ambulance ha diyo. Motho a ke ke a kgaohelwa ka ambulence-ng hobane ba tlile ba tla be ba tlile ka nako ebile ba kgonne ho mo fa thuso ka nako.

Abuti ke le motswadi, ha ke rate seo o se etsang ngwanong. Why o shapa ngwana o palame tekesi le yena. Ngwano ha o ka bua le yena, o tla ho mamela. O no tla mo shapela, mo le leng two ka ntlwaneng kwana, e seng ka hara batho. O le motswadi ha re thabele seo o se etsang ka ngwanona.

Ee, ke se ke ile ka se palama sekepe sa ka metsing. Ka selemo sa 2024 ne ke ikutlwa monate ebile nka phetha hape ka se palama. Ho no ho phodile, batho ba ne ba thabile. Ke tsatsi leo, nkekeng ka le lebala bophelong ba ka. Ebile ho na le ngwanyana a na apara kobo ya thuto ka hara sekepe ka moo. A celebrata tsatsi la hae. Ho no bine ka hara sekepe ra nwa di-drink-i, ra ja hwa ba monate.

Ke tlo qala ka ho ba jwetsa hore ke mang a fihlileng pele setulong, ke utlwe a fihlileng pele. Nke ke ka nka lehlakore la motho o mong ka hobane hosane ke tla be ke shebahala ke le motho a mobe setjhabeng. Ke tla qala ka ho botsa pele hore ke mang a fihlileng setulong seo pele e be yena a kgonang ho dula.

Ha sefofane se o siile, ke nahana hore o tlameha hore o ye bathong ba neng ba o re o rekang di-ticket-e kapa ba sebetsang ka dikomporo ka pele. O be o ye ho bona, o botse hore sefofane nna se se se ile kapa ke hona se tlang ebe ha o qeta moo, haebane se o siile. O kope date e nngwe, e leng hore sefofane sa hao se tla tsamaya ka ka .

Ke ile ka kopa account number ya hae hore ke mpe ke mo send-ele yona tjhelete eo, ke e lebetseng ka tlung. Hore mokganni le ka hosane a kgone ho tla a tlo nlata, hobane ke tla be ke ile ke tshepehile.

Re ka buisana le mokganni wa bese hore re kopa hore ho mo thusa ho kenya batsofe bao ka beseng, kapa re kope banga ba dibese hore ho ba ne le bese e nkang bo nkgono kapa batsofe ba kgone ho ya moo ba yang, ba kgone ho fihla ka nako.

Ho ya ka nna ba lwantshana ka baka la tjhelete hobane batho ba di-Bolt bona di-transport-a tsa bona di cheap ho feta ba ditekesi. Ke hoo ba lwantshang ba di-Bolt le ba di-Uber hobane bona ditheko tsa bona di tlase.